Amavili kunye netayeri uqinisekisa anomoya egqibeleleyo, izibane zangaphambili nangasemva ezijikayo nezokumisa. Ukuba zisebenza kakuhle na iibhreyiksi funeka ziphendule ngokukhawuleza. Izibuko, izibuko zangaphandle nangaphakathi zicocekile kwaye azonakelanga kunye nebhanti yokuzibopha.

I-Robben Island sisiza esaziwayo kwihlabathi lonke ngenxa yeentlungu, ukulwa nobulungisa kunye nempumelelo yomoya wesiNtu. Yayisisikhululo sokugquma izibotshwa zezopolitiko ngenxa lobandlululo. Umongameli uNelson Mandela wavalelwa apha iminyaka engama-twenty-seven awayewazichitha entolongweni.

Ndinomnqweno wokuyobona eParis ngokuba yindawo edume kwihlabathi lonke ngobuhle bayo, inkcubeko yayo kunye nembali yayo enentsingiselo.

Ipetroli iyafana nokutya kwemoto kwaye amaxabiso ayo ayatshintsha kuba ngamanye amaxesha kuba nzima ukuyifumana, abantu bayifuna kakhulu okanye amazwe anengxaki ukuyithumela kwamanye amazwe. Xa konke kulula iyabiza kancinci kanti xa kunzima iyabiza kakhulu.

Abantu boyika ukukhwela inqwelamoya kuba bengazi into abayilandelayo. Baye beve izinto ezoyikekayo, bangaqhelananga nokungabi nolawulo okanye bangoyika ukuphakama nangona bengazange bakhwela, ingqondo iyakwazi ukuzenzela imifanekiso emithile

Kulungile ukuqhuba imoto emfutshane ngaphambi kokuhamba uhambo olude ukuze uqinisekise ukuba yonke into isebenza kakuhle, ioyile, ienjini, amavili, iibhreyiksi, izibane, amanzi ucoco lwe-glass yangaphambili nangemva, izibuko, ibhanti lokuzibopha, amafutha, izixhobo zokungxamiseka kunye neeleta ezisemthethweni.

Uhambo ndandikhe ndanalo kwakulonyaka ungaphuphelileyo ndihamba nabazali bam ndisiya eKapa. Lwaba lula kakhulu ngoba ke zonke izinto kwakufuneke zijongiwe emotweni zajongwa zabonakala zilungile. Safika kwangethuba ngoba ke yayingangxamisekanga indlela yethu, singangxamanga nokubuya.

Ukuhamba ngeenyawo kusempilweni, kuyonga imali, kunceda engqondweni kwaye kusebenza njengendlela elula yokuphila impilo enempilo yonke imihla. Kunceda ukugcina umzimba esempilweni, unciphisa amathuba okubambeleka sisifo sentliziyo, isifo seswekile kunye nokutyeba.

Ukukhwela ibhayisekile luhlobo lomthathambo olunceda entliziyweni, amathambo kunye nonyibikilisa amafutha. Kuyanceda ekugcineni umzimba esempilweni kwaye kunciphisa amathuba ezifo ezifana nesifo sentliziyo, iswekile kunye nokutyeba.

Ndisebenzisa iindlela ezinemimbobo ezigcwele amanzi kwaye ndixelelwa ukuba ndiziphethe kakubi izithuthi zabathengi. Xa imoto yam isophuka akukho mbuyekezo, akukho siphelo, ndiye ndilahlekelwe yimali yosuku ndiphinde ndithuthe abantu abangenayo indlela yothetha, ndiza kumphendule kube ngathi andinasimilo.

Ewe, ndiziva ndinoloyiko kakhulu ngoba akusakhuselekanga kwiingingqi esihlala kuzo. Abantu abanintsi abaphangeli, bengaphangeli nje bayathanda ukuphanga abantu abaphangelayo. Noba uyaphangela, noba awuphangeli, umntu ukubona unemali akuphephange. Ngoku loo nto yenza ukuba kube nzima umntu ahambe esitalatweni ehamba yedwa.